Ee, e ka nna jaaka gonne e kgona go dira, e kgona go dira batho e nne ditsala.

Ee, ka gonne batho ba le bantsi ba dula ka mo ntlong, mme ga ba sa na le nako ya go tshameka metshameko e e rileng jaaka bo-ludo, ka gonne le mo megaleng e teng metshameko eno.

O ka tshameka motshameko o o bidiwang snooker.

AI e kgona go dira gore metshameko e tokafale, mme o kgona go sebedisa dilo tsa go tshwana le bo PlayStation-e.

Ke Playstation-e ka gonne o kgona, o ka kgona go tshameka le ditsala tsa gago.

Go ka tlhokega PlayStation-e console le screen-e, mme o ka tshameka metshameko ya PlayStation-e e e farologaneng, go tshwana le FIFA.

Mo gongwe e ka dira gore o tlhoke ditsala, mme o phele bophelo o le nngwe. Ke motshameko wa Playstation-e wa mmamoratwa.

Ka gonne ke metshameko e e tlhodilweng ke AI, mme AI e sebedisa data. O tlhoka data, mme le cellphone, cellphone.

Ka gonne go botoka go ka tshameka bosigo, ka gonne batho ba le bantsi ba robetse, wena o ka kgona go nna le kagiso, mme o ka download-e di-App-po tsa di-game gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Ka gonne mo gongwe o ka kgona go dira ditsalanyana mo inthaneteng, bogologolo go, gone go se na dilwana tsa go tshwana le bo-AI.

O ka kopana le batho ba e leng gore ba dira human trafficking, mme ba ka kgona go human traffick-a, mme o ka bolokega ka go sebedisa selwana se se bidiwang VPN go itshireletsa mo mo dilong tse di le dintsi tsa mo inthaneteng.

Ka gonne wa fitlhela network-e ya bona e sa sebetse sentle, go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o ka kgona go download-a di-App-pe tsa di-game.

Nka bopa motshameko yo e leng gore bana ba ka kgona go ithuta dilwana tsa kwa sekolong, mme metshameko ya mo inthaneteng e ka sireletsa bangwe ba ba tshamekang mo inthaneteng ka go se bontshe ko ba nnang le dilwana tsa bona.

O ka tshameka metshameko ka go itlosa bodutu, mme wa kgona le gore o seka wa sebedisa screen-e thata.

Ba ka ja dijo tse di siameng, mme ba phela ka go ya kwa gyming go kgona go tokafatsa mmele ya bone.

E thusa ka gonne e dira gore bana ba seka ba nna le bolwetse bo bo bidiwang obesity, mme metshameko ya sejwale-jwale yone e dira gore bana ba je dijo tse di sa siamang, ba nne le obesity.